Metshameko ya ileketeroniki e dira gore ke tlhome mogopolo, ebile e laola maikutlo a me. Ke kgona go itumela fa ke ntse ke tshameka, mme ke ka nna ke tshameka diura di le dintsi.

Tota, ga go a nna jalo. Gona le batho bangwe ba ba sa kgoneng go bona metshameko ya mo inthanete, ka jalo ba rata metshameko ya go itshidila mmele. Tota le e tshamekiwang mo inthanete gape, ba nna le tšhono ya go e tshameka ka tsela e e bontshang gore o na le maikutlo a a siameng, e leng selo se se molemo mo matlhakoreng a mabedi.

E tshwanetse go nna metshameko ya kgwele ya dinao, e mo go yone o ka kgonang go tlhopha gore o batla go gaisana le mang, go tswa mo go se se motlhofu go ya go se se thata tota.

Metshameko ya ileketeroniki e ka tshamekiwa o le nosi mo lefelong la gago la sephiri. O ka tshameka mo inthaneteng, go farologana le metshameko e e tumileng, kwa o tla nnang le setlhopha sa ditsala tse o ka tshamekang le tsone.

Ka e rata ka gonne e dira gore ke itumele, ebile e dira gore ke ikutlwe ke itumetse, ebile e nkitshe le bodutu. Ga ke na go tshwenya ope, mme ga ke e rate kgang ya gore e tsaya nako ya me e ntsi fa nkabo ke dira sengwe se se mosola.

Data e ya tlhokega go tshameka metshameko ya inthanete. Kgolagano e e nonofileng thata e ka dira gore go nne motlhofu go e tshameka, GTA le Call Of Duty, ke tsone tse di rategang thata.

O tla nna o batla go tshameka metshameko ya mo inthanete, mme go se nne bokgoni jwa go dirisana le batho ba bangwe kgotsa go nna le batho ba bangwe ruri, ke rata GTA Online.

Ke e ra, ka e , go tshameka mo inthaneteng o tlhoka data gore o kgone go tshameka. O tshwanetse go nna le data e e lekaneng le kgolagano e e tlhomameng gore o kgone go tshameka le go itumelela go betšha mo inthaneteng.

E raya gore gona le batho ba le mmalwa ba ba dirisang inthanete bosigo, go na le inthanete e ntsi ka gonne batho ba le bantsi ba ratang go tshameka maitsiboa. Fa motho a sa batle go reka data, a ka kgona go itseela motshameko, a o boloka, a bo a o tshamekela a se mo inthaneteng gore a kgone go boloka data.

E re naya nako ya go ijesa monate le go dira dilo tse re di ratang, le go itumela gape go , tlosa megopolo ya rona mo dilong tse di jaaka go tlhomoga pelo le go tlhobaela. Lebaka la gore e be e ne e seo mo metlheng ya bogologolo, ke ka gonne ka nako ya thekenoloji e ne e se ise e tlhabologe.

Go kgerisa mo inthanete le go tshameka metshameko e e bontshang ditshwantsho tse di hepisang go kotsi. Mo metshamekong ya inthanete, motho o tshwanetse go nna le kelotlhoko gore o tshameka motshameko o mofe le gore o tshameka le mang, gore o tile dikotsi tse ke di umakileng.

Go golaganngwa ga inthanete mo kwa magaeng ga go a tokafala, go farologana le mafelo a mangwe. Mafelo a bona ga a siama go tshameka metshameko mo inthaneteng, ba ka kgona go tshameka metshameko e e seng mo inthaneteng jaaka Pac-Man kgotsa metshameko ya dikarata.

Ke ne, ke ne ke tla tlhama motshameko o, mo go one o tla itemogelang gore go ntse jang go nna mo botshelong jwa motho o mongwe, gore ba tshela jang le go falola jang. Metshameko e e ntseng jalo e a tlhokega mo inthanete go letla ba bangwe go tsena mo botshelong jo ba sa bo itseng ka bobone.

Fela jaaka metshameko ya ya metshameko e na le didiriswa tse di sireletsang fa ba gobala. Metshameko e mo inthanete e tshwanetse go ntsha didiriswa tse di jaaka di-bril-e tse di sireletsang batshameki-batshameki fa ba tlhoma mogopolo thata mo screen-ing. Le fa go ntse jalo, fa go na le motshameko go na le dikgobalo, ga go ke go solofediwa gore o ka seka wa gobala, go ikaegile ka motshameko, go tshameka ka pabalesego le go tlhokomela bana ba bangwe.

Gape, batshameki ba tshwanetse go ela tlhoko kotsi ya go dirisa screen-e, mme fa ba tshwanetse go lekanyetsa nako ya go tshameka metshameko ya thelebišene. Ba tshwanetse go baakanyetsa nako ya ditiro tse dingwe tse e seng tsa metshameko fela. Seno se tla ba thusa go rulaganya dithulaganyo tsa bona sentle, le go ba naya nako e e lekaneng ya go ikhutsa.